Go le gantsi dingaka kgotsa baoki ga ba na didiriswa tse ba tshwanetseng ba di dirise le gape ko diokelong tsa puso go sena babereki ba le bantsi ngaka e bereka batho ba le lesome a le mongwe.

Barutabana le basadi kgotsa batsadi ba ba bang ba ba apeelang bana kwa dikolong ba ne ntse ba itse a bana botlhe ba ba ba apeelang gore ngwana mongwe le mongwe o na le bofe, ngwana mongwe le mongwe ga a tshwanela go ja eng.

O tshwanetse go kgotlhopo kgotsa go itshireletsa mo tsa thobalano gore a sireletse mosadi wa gagwe a seka a ba le phamokate ebile le a ngwana tshwanetse a sireletse le ngwana le mosadi wa gagwe o a mo gore ngwana a belegwa a seka a na le botlhoko bowe, ebile a tshwanetse a je le dipilisi tsa gagwe kgapetsa kgapetsa ba phamokate.

Mo ke dlang gone ke tlhobaboroko ka gonne o founela ambulance o tla gore ambulance ga e yo e ile ebile gape ga o founa ba tla go raya ba re motho ene a re ga se ena a berekang kgotsa ga ke ena a tshwanetseng go bereka. Ke tlhobaboroko ka gonne ambulance ga o e founetse e tla morago ga diura di le ditlhano kgotsa di le supa o eme o e founetse e a go tla morago fela.

ka na le tsala yo o neng a na le prostate cancer. E simolotse gansi a le mosimane re tsena sekolo mmogo. E rile re fetsa sekolo a ba le bothata a sa kgone go ntsha metsi sentle. Ga tla nako gore a ye sepetlela baile go mo oka go dira ditlhatlhobo ba ile ba lemoga gore o na le bona ba prostate cancer, go fitlha o sa ntse a na le bone e bile o tsamaya dingaka kgotsa dipetlela go le gontsi gore a bone thuso go fodisa bolwe a nang le bone.

Batho ba tshwanetse go rutiwa ka kotsi ya molelo, ebile ba tshwanetse go itse go founela batho ba ba timang molelo ge mathata a ba tlhagetse. Mme batimamolelo ga ba tshwanelwa go nna sekgala kgotsa ga ba tshwanela go dula kgakala gore ge ba founelwa ba tle ka potlako gore ba tle ba thuse

Matshwao a ntlha ke go latlhegelwa ke mosweu o nna montsho. Sefatlhego sa gago se a fetoga le tsa gago di a gogela, moriri wa gago o a fetoga le one, le matsogo a gago a

Ee, ke a dumela, batho ba sa itekanela mo tlhaloganyong ba ya go bona kgotsa dingaka. Dingaka di kgona go okobatsa tlhaloganyo ya batho ba ba sa itekanelang mo tlhaloganyong ba e okobatsa gore ba tle ba siame nakwana ebile go na le dipilisi tse ba di nwang le di injection tse ba tlhabiwang ka tsone ge ba sa kgone go laolega kwa dipetleleng tsa batho ba ba tsenwang.

Ke tlhobaboroko tota mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ka gonne e diga ikonomi ya rona ya Aforika Borwa ebile batho ga ba tlhole ba kgathalela boitekanelo jwa bona ka gonne ba tsietsa mo go tsa kalafi ya bone. Batho ga ba tlhole ba tseela kgotsa tsia.

nna tse ke di itseng ke se bo mme ba se tsayang ko tliliniking se ba se bitsang ba re Depo. Borre ba dirisa kgotlhopo le bomme ba dirisa kgotlhopo mme gape go na le e bomme ba e tsenyang mo letsogong la bone go thibela pelegi. Ge o tlogela dilo tse o kgona go ima yone nako eo ge o di tlogetse.

Malwetse a a amang banna ke bolwetse jo ba prostate cancer ka gonne ga bana kitso gore bo tsena jang le bolwetse jwa HIV bo tsena borre ka gonne borre ga ba na ditsebe ka thibeletsa malwetsi a mantsi le STI. Borre ga ba batle go dirisa dikgotlhopo ga ba batle go itshireletsa mo go tsa thobalano.

Bana tshwanetse ba tlhabiwe kgotsa ba melemo kwa dikolong le go neiwa dijo tse di nang le dikotla, maungo le merogo, jalo jalo gore ba seke ba tshwarwa ke malwetse a ebile ba tlhatlhobiwe ke baoki kgapetsa kgapetsa gore mo tlhokomelong.

Ke malwetse a flu ka gonne o newa molemo. TB o newa molemo go fitlhela treatment ya gago e fetsa kgotsa TB ya gago e fela e tswa mo go wena. Le HIV wa dipilisi.

Ile ka kopana le tsietso ya kalafi e ba e bitsang motsoso wa borre e e tsosang borre ka motho wa monna mme ke ne ka itshireletsa ka go sa e reke ka gonne ke ne ke sa dumele gore e tla dira tiro e ba reng e dira yone o e nwa.

Ka gonne o thusiwa pele o fitlhile wa ntlha o le molwetsi kwa tliliniking e dira gore batho ba sa nagana gore go na le tlhaolele magareng ga bone ebile motho wa ntlha o tlileng wa ntlha kwa tliliniking kgotsa kwa o tshwanetse a thusiwe wa ntlha.